Mmuso e rometse batho ba tle ba tlo lokisa ditsela le diporo. Re thabile haholo hobane hona ho tjho hore diterene di se di tlo tsamaya le rona batho ba yang mesebetsing le bana ba yang dikolong ba tla tseba ho ba le transport e tla re fihlisang ka nako, re leboha haholo ho se mmuso e se entseng ka ho lokisa ditsela le diporo.

Ka nnete, di-taxi ke tsona tse fihlang dibakeng tse dingata nkile ka e sebedisa taxi hangata ke ne ke e sebedisa ho ya mosebetsing. Ke ne ke rata ho e sebedisa hobane e le yona e fihlang moo ke ne ke sebetsa teng, ke sa and taxi ha e sebetse ka nako di-taxi di dula di le teng, ke ka hoo ke ne ke sebedisa tsona hobane ne ha di tshwane le terene kampo bus o tshwanetse o di emele ka nako di fihlang ka nako e itseng, di-taxi tsona di dula di le teng.

Ke ya le dumedisa, ke ya tshepa hore le phetse moo le leng teng. Ke rekile ticket ya ka ke batla ho palama terene, ebile ke eme moo tshwanetse ke eme teng, empa terene ha eso fihle. Ke ka hoo ke le letsetsang ka tletlebo hore na terene ena e kae. Ekabe ho etsahalang. Ho na le ntho e fetohileng na dinakong tsa terene?

Ao, ke ya le dumedisa lelapa le letle ke ya le bona le emisitse koloi tseleng. Ho tjho, ho na le bothata ekaba ne se le letseditse thuso ho na le batho ba tlang ba tlo le thusa hobane le rona re ka thabela ho le thusa. Mohlomongwe nka le nka ka le kenya ka hara koloi ya ka, ka le isa garage la tseba ho lo ema ko teng ha ntse le emetse thuso.

Ke bona karata e bohlale e le leano le lentle haholo. Ke ile ka e sebedisa ebile ho ka ba le mathata ho e sebedisa hohang.

Ka nnete, morusu ditekesing ke ntho e dulang kelellong ya ka ke ntho e ntshosang nako enngwe le nako e nngwe e ke palamang taxi ke tshwanetse ke tsebe hore bophelo ba ka bo kotsing hobane dintwa tsa di-taxi hase ntho e felang.

Dumela moreki ke ya bona hore o batla tekete ya ho ya Kapa ditekete di teng. Nka o hlalosetsa ka dinako, empa bese e nngwe feela e setseng e nang le space bese ena e yang ko Kapa e tla tloha hosane ka eight hoseng e fihle tsatsi le latelang ka eight o'clock.

Bakganni ba ditekisi ba rata ho lwantsha bakganni ba dikoloi tsa Uber kapa tsa Bolt ke bona lebaka la nthwena e le hore bakganni ba di taxi ba na le mona ka bakganni ba Uber le Bolt bakganni ba di taxi ba batla e be bona feela ba tsamayang mo seterateng, e batla e be bona feela ba nkang di-passenger haba batle batho ba Uber le ba Bolt ba bona ekare ba ba ntshetsa dijo ka hanong.

E kile ya letsatsi le leng ee ke ya mosebetsing ka lo palama taxi ka thola e le hore taxi eo e ne le taxi ya sekorokoro. Taxi ena ya tla ya beha maphelo a rona kotsing hobane menyako e ne e sa kwalehe ene e tsamaya hanyenyana, ekare ke tla be ya fihla moo re yang teng. Batho ba ne ba le ka hara taxi le bona ba ne ba na le ditletlebo tsa di ngata, empa mokganni wa taxi ena a sa ba kgathalle ebile a sa ba elellwe.

Dumelang ke kopa ho bua le motho ya tshwereng moo hobane ke na le phahlo e tswang mose. Haesale e dutse moo le ntetseditse tsela mpolella hore ee, container eo e na le bothata e tla ema nakonyana le lokise bothata boo, e be le mpha diphahlo tsa ka, empa ho ha ho so etsahale le re re etse jwang? Ha ho le tjena ke kopa ho bua le motho a tshwereng moo manage.